Batho ba lokisang dikoloi ka nako e nngwe ba utlwisa bohloko haholo. O isa koloi ya hao ho ena e na le nthonyana e nyanyana e kgathatsang. E re ha o fihla, o fumane koloi e sena mabidi, hona ho nkwatisitse haholoholo hobane hosasa ke tlameha ho ya mosebetsing. Ha kea ikemisetsa hore ke ilo palama dipalangwang tsa setjhaba hobane ke na le ya ka koloi, empa e ka ke tlamehile hore ke nke koloi ena haeba e sa loke e sa lokiswe e sa kenywe mabidi. Ke ilo tshwarisa motho enwa a sentseng koloi ya ka, ha nna ke ntse ke batla e mong a ka nthusang ho lokisa koloi ena.

Nna ke bona taba ya e-hailing e le ebohlokwa haholo, mme e tlamehang ho amohelwa hobane. Le hoja tjhelete nako engwe e le ka hodimonyana ho ya di-taxi tse tlwaelehileng, e thusa haholo hobane e lata motho hekeng moo a dulang teng. Mme e ilo mmeha moo a yang ntle le ho mo potapotisa kapa hona ho mo tsamaisa tsela e telele ka maoto ho ya moo e yona e leng teng. Haholoholo ke e ratela batho ba maqheku le maqhekwana, batho ba seng ba hlotsa ba hlolwa ke ho tsamaya nako e telele, hobane ba letsa feela kapa ba kena ho App tsa bona. E be taxi e ya tla e tlo ba lata hekeng moo ba dulang, mme ilo ba beha moo ba yang ka nako e kgutshwanyane le ka tjhelete e se mpe hakaalo.

Bo ramatekesi ba tlameha ho utlwisisa hore ka nako e ngwe, ho a hlokahala hore motho a sebedise e-hailing, hobane a potlakile tabeng ya pele. Kapa hona hobane a ya mo e tla tlameha hore o palame tse pedi kapa tse tharo pele o ka fihla moo. Hape o tlameha hore o emele hore e tlale hobane e nka batho ba leshome le metso e mehlano kapa ho feta. Athe e-hailing e tlao nka o le mong kapa le le babedi mme ilo o beha hantle mo yang teng ka theko e fatshe haholo. Ba tlameha ho utlwisisa hore di-routes tsa bona ha di tshwane le tsa e-hailing mme ba tlameha ho sebedisana mmoho.

Motswalle ke he tsohile tsatsing la kajeno pula ena mme ka tlameha hore ke palame taxi. Ka bomadimabe ke sekorokoro sena sa haesale. Re nelwa ke pula re ntse re le ka hara tekisi. Ke apere phahlo tsa mebala e hlakileng ke touta haholo hobane ke tlilo tla fihla mosebetsing ke tshwehla. Ha re bua le mokganni, re mo hlalosetsa hore re kenelwa ke metsi ebile rea tshwehla, o wa re kgerola. Ke mathata ao re kopanang le ona ka hara di-taxi tsa rona.

Ke lahleha mehla ena ha ke etela motswala North West. Ke na le bothata ba hore ha ke kena ka motse, ho dula ho na le ditokiso, ho dula ho na le diphetoho, ho dula ho na le mathata. Mme ke hloleha ho bona tsela, kea thusahala hobane hajwale tje ho se ho le bonolo hore ha o le tseleng o ka letsetsa motho o mo bapisetse hore na o hokae o bonang, mme a tle ao hlalosetse ao thuse. Ha ke rate le haholo ho kganna bosibu, hobane ha ho se ho le lefifi, shwalane e tshwere. Ho boima ho hlalosa tseo o di bonang ka thoko ho tsela, o tlo o fumane thuso. Empa ba se ba ntlwaetse ka mehla ha ke ba etela, ba dula ba le malalalaotswe hore ba fumane mohala wa ka, mme ba tle ba nthuse ho ntaela.

Ha ke nahana nako eo ke neng ke kena sekolo, re ne re sebedisa terene ho tloha Gauteng ho ya province-ng tse ding. Hajwale tje infrastructure ya diterene e senyehile haholo, e hloka tlhokomelo, mme le mashodu le ona a iphile matla a hore a kgaole diporo ho ya rekisa ditshepe tsa ona. Ke na ho ke nahana hore haeba ho na ho sena mmaraka wa ho rekisa ditshepe tshenyeho ena e ka be e le tlase haholo. E ka kgona ke hona hore company ya Transnet e thuse ho sireletsa diporo le ho kgutlisa diterene.

Ka nako tse ding ke ye ke bone Bolt le Uber di le hodimo ka theko, haholoholo ka nako e bitswang peak hour, moo ba tsebang hore batho ba bangata ba hloka tsela ya makoloi a tla fihlisa moo ba yang ka potlako. Hara mpa motshehare ditheko dia theoha e ba tse kgotsofatsang, ebe mantsibuwa dia nyoloha hape. E ka kgona hore ba ke ba theole ditheko tsa bona hore batho bohle batho ba kgone ho di sebedisa.